Bank ya cheque ke ya hore motho a ka e sebedisa ho etsa di-transaction tsa letsatsi le letsatsi a ka sebedisa banka e leng horeng ke karete ya cheque. Ha e le account ya savings yona ke ya hore motho a ka e sebedisa ho etsa dipoloko tsa tjhelete, e leng horeng tjhelete eno e ka mo kgona hore e motswalle interest.

Koduwa ya ho hore motho a hlokahale insurance e le siko e kile ya nhlahela, e kaba ntho e bohloko ebile ha o sa sebetse. O se na tjhelete ya hore o ka kgona ho pata motho, ho beterenyana ha o na le mosebetsi, o ka kgona hore tse ding tsa dintho o lo etsa kadimo ya ditjhelete dibankeng hore o kgone ho reka lebokoso la ho pata le ho kgomo ya ho tsamaisa mosebetsi. Haebe ho se jwalo, e ba ntho e leng horeng ha e tsamaye hantle, o tla tshwarwa ke mathata.

Moreki ha o reka ntlo. Tjhelete ya mosebetsi wa phethiso e bohlokwa hore dipampiri di kgone ho tjhentjha, di kene mabitsong a motho a rekang ntlo ho tswa ho a rekisang ntlo. Ho na le di-fees tse charge-wang tse tlamehileng o bona le tsona ka thoko ho tswa tjheleteng, e leng horeng o reka ntlo ka yona. Yona e be tjhelete e ka hodimo, e leng horeng e tla e ba fee ya ho patala mosebetsi a etsang dipampiri tsa mabitso le ho tjhentjha mabitso from owner-a ya motho wa ntlo to ho motho a rekang ntlo.

Ke ikutlwa ke amehile maikutlo haholo hobane ha ba sa kenya ATM ya banka ya ka e ke e sebedisang mona pela moo ke dulang mabenkeleng ha ke sebedisa banka tse ding, banka tse ding, di tlo kenya ditjeho tse tlo etsang hore nna ke qetelle ke senyehelwa ka baka la hore ha ke sebedise ATM ya banka, e leng ya ka.

Hore account ya hao e be na le negative e ka bakwa ke hore ho bula account-o le di-fees tse leng horeng ha o bula account o di ya hlokeha kapo ditjeho tse hlokehang ho ba na le account di hutse le ho etsa dikarete tse ntjha ya hore o kgone ho hula tjhelete ho etsa account le karete di na le ditjeho tsa e itseng e ka be e le tsona tse jeleng tjhelete ka account ong mme re ka kgona hore re di shebe ho bontshe tsona system-eng o kgone ho bona hantle hore tjhelete e jewe ke eng.

Ke nna Lebohang Masolane ne ke hloka thuso ya loan e tla tshehetsang ngwanaka hore a ye sekolong. Ke tla kgona hore ke send-e pampitshana ya ka ya moo ke kgolang teng, ke send-e le address e le bopaki ba ditokomane tse hlokehang ho bula le loan nka send-a le proof le ditokomane tse bontshang hore ngwana o hloka a kopo ya ditjhelete for ho etsa dithuto dipampitshana e bontshang hore o kena sekolo and o hloka dithuso tsa tjhelete. Ke tla e romela.

Dumelang ke nna Lebohang ke ya bona ho na le diphetoho APP-ong ya banka ya ka ne ke kopa ha le ka nhlalosetsa ka hore nka kgona ho romella tjhelete jwang ka hobane dintho tse leng horeng di tjhentjhile APP-ong. Ha ke bone hore ke romela tjhelete jwang ebile le ha ke batla ho reka motlakase ne ke tla ya ho kae hore ke kgone ho reka motlakase.

Ne nka thabela ho tseba hore ke ya bona hore kadimo ya ka ya tjhelete e tjhahetse monwana, empa ne ke na le dikoloto tseo ke nang le tsona, e ka se silafatsa dikoloto tseno le hore nka kgona hore ke patale jwang. Sekoloto seo se ke tla beng ke kadimme tjhelete ya sona.

Hela motswalle o ka bula karete ya sekoloto hobane e tla o thusa moo o tla hlokang tjhelete teng haebe o tlabe o shota ka tjhelete. O ka kgona hore o sebedise eno e ka kareteng ya sekoloto empa e tlamehile o hlokomele o e sebedise mabakeng e leng hore, ke mabaka a bohlokwa and kgwedi le kgwedi, o patale bonyane bo hlokehang hore o nno be na le sekoloto se emeng hantle.

Ke lebohang a buwang ne ke nkile loan bankeng ya lona empa hana tjena na ke felletswe ke mosebetsi ha ke sa kgona hore nka kgona ho patala ka tlwaelo eo ne ke tlo patala ka yona, ne ke kopa ho etsa hore ke bone hore nka patala jwang sekoloto seo. Nka kgonang hore hanyane hanyane bonyane boo ke nang le bona ka kgwedi, nka kgona hore ke patale bona e seng hore ke ka patala seo ne ke tlwaetse ho se patala pele ka baka la hore ke felletswe ke mosebetsi.